Xivutiso lexi ni nga ta tsakela ku n'wi vutisa xona hileswaku i tiyiseka hi ndlela ya ku fikela kwihi swa ku ri i na mati yo fambisa e xihahampfhuka e va ta ze va ya fika la va nga fika kona hikuza loko mo hela va ha ri le endleleni swi nga ha maka accident kasi swin'wana i tiyiseka njhani leswaku lava nga ta fikela kona hi kona laha ku fanele va fikela kona sweswo swi nga ta va endla va lahleka kumbe va fikelelaka tiko rin'wana.

A ndzi ta tsakela ku ya fika endhawini leyi vitaniwaka Asia ivi ni yi vona ndhawu yeleyo hi hi hi tipakani ta mina hi ku ya fikelela kona kasi na yi rhandza ndhawu .

Swi nga va vuyerisa swinene loko va nga ha fambi mpfhuka wo leha hi ku ya hi fikela ndhawu ya swihahampfhuka hikusa loko yi ri kusuhi swi nga ha va endla leswaku va nga lahlekeriwi ngopfu hi timali na tindhawu ta ku famba.

Xo sungula xivutiso i leswaku ri va va tiyisekisa njhani vakhandziyi hileswaku va ta fika laha va yaka kona xa vumbirhi hileswaku loko ku humelela xiyimo xa xihatla tanihi mavabyi lama lavaka ku lulamiseriwa kwala na kwala va swi endlisa njhani swo swoleswo xa vunharhu hileswaku loko va famba va kumana na nghozi le henhla kumbe ku onhakelanyana ka ntsongo swa xihahampfhuka va va tiyisekisa njhani va ti vakhandziyi leswaku va ta ehla kahle emisaveni.

A ndzi se tshama ndzi ya kona erivaleni ra swihahampfhuka loko ni ehleketa hi swona ni ehleketa ndhawu yo pfuleka kumbe rivala ro pfuleka ngopfu swinene hikusa loko ni swi vonela le kule kumbe ka tithelevixini ni vona i swihahampfhuka swi famba mpfhuka wo leha ti ta kota ku tlakuka ti ya le henhla sweswo swi endla ri faneleke ku va na rivala ro pfuleka ngopfu na tihofisi ta kona ti fanele ti tinyingi leswaku va fanele va va kona vo hlayanyana va ku tirha hi swihahampfhuka hileswaku i ntirho wa nkoka swinene.

Swi endla mabindzu ma nga kumi rifuwo kumbe nhluvuko hi ndlela elayinini hikuza va fanele va tirha hi nkarhi ku na i swihahampfhuka leswi fambaka hi nkarhi so i switandzhaku swa kona hileswaku i tibindzu a ti kumi nhluvuko lowu faneleke.

Switirhisiwa swa manguva lawa swi endla e miehleketo ya munhu yi dzikaka swona hi xikombiso hi ti-cellphone na ti-laptop na thekinoloji na yona AI swi endla ku va na swo tala swa ku swi endla loko no va na swo swoleswo ka swihahampfhuka ndzi nga kota ku famba ndzi nga borheki.

Loko vo kuma ndhawu yo fana ni leyo ya ku xava swakudya ivi va kota ku tshama hansi loko va khandziya i swihahampfhuka a swi va nyiki ku vilela kasi na vona lava nga na tindhawu to xava swakudya ivi va dyela ka tona va tshunxeka hileswaku a va humi na swakudya lava faneleke ku xava va ya khandziya swihahampfhuka va kota ku ya fika laha va faneleke ku ya fika kona.

Vukorhokeri bya mabazi eka ndhawu ya hina byi tirha kahle na vutshembeki wa kota ku tiva swa ku ri hi nkarhi lowu e bazi ya dlula hi nkarhi lowu ya vuya sweswo swi endla swa ku ri yi va na vutshembeki leswi ni nga tsakelaka ku swi lulamisa eka swona hileswaku va engesela e tibazi ti famba hi ndlela leyinene ku nga ri bazi yin'we hi siku rin'we.

Hi ku va va vitana mavito ya vanhu lava nga ha buka ebazi hi nkarhi leswaku ri vanhu va nga chovhani eminyango wa mabazi loko vo swi faka eka michini ya vona ya thekinoloji loyi a nga buka loko se ku fika nkarhi wo khandziya va vitaniwa hi vito hi vito sweswo swi nga endla swa ku ri vanhu va nga chovani ivi va nga vavisani.

Swi endla vanhu va vilela ngopfu hileswaku vanhu va titshege hi wona vanhu van'wani va famba hi wona emitirhweni kasi emitirhweni va laveka hi nkarhi so loko mabazi ma nga tshembeki swi endla vanhu va khumbeka timbilu ivi va vaviseke leswaku ri i mintirho yi yimele vona kasi i mintirho yoleyo hi yona yi va endlaka va kuma vutomi.

Ndzi ngo kombela rivalelo eka muthori wa mina hileswaku na mina ni na vutihlamuleri byo khandziya bazi ya ku fika hi nkarhi ngopfu leswi ni nga swi endlaka ka muthori i ku kombela rivalelo ivi ni mi hlamusela swa ku ri i bazi leyi nga fikanga hi nkarhi.

Mina ndzi swi vona swi ri swinene ngopfu hileswaku i kona mitirho ya navusiku yi kona mitirho leyi sungulaka nampundzu ngopfu ni mixo hi sweswo swi endla vakhandziyi kumbe vafambisi va tibazi va kota ku fambisa vanhu va emitirhweni hi nkarhi wa kahle.

Sweswo ndzi swi vona ku ri vuphukuphuku hikusa munhu loko a lava swo karhi a nge swi lavi eka mfumo hi ku ya hisa swin'wana loko munhu a ya hisa e mabazi na mundzuku i ta tlhela a vuya a ri i lava mabazi kasi hi vona lava nga hisa mabazi so ku tereka hi swoho swoxe i vuphukuphuku a swi kona swa ku ri u ta lava swin'wana hi ku hisa swin'wana.

Loko swi ya hi mina a ndzi ta endla leswaku loko ku hela n'hweti ku va ni mabazi yo hlayanyana leswaku ri vanhu va nga saleli ndzhaku loko ku fika ka ti twenty eight kumbe ku ya fika layana ka va ti six mabazi ma nga kali hi ndlela yoleyo un'wana na un'wana a nga kota ku yi kuma loko ku hela n'hweti.

A hi hinkwavo vanhu lava nga na timovha vo tala va titshege hi wona mabazi kasi i na mali a yi kumeki swona loko mabazi rs ma ya ma durha vanhu a va swi koti ku famba kumbe ku ya entirhweni hi ku tirhisa swona switirhisiwa swo famba.

Swona swi nga ha vava, hileswaku loko swilo swi khuphuka hi xihatla hi xitshuketa swa tika hikuza vutomi byi na budget byi na plan. Loko swo endleka hi ndlela leyi swi onha budget so swi nga ha koxa ku u lunghisa swin'wani

Leswi endlaka swi tlakuka hileswaku na tipetiroli hi nkarhi wolowo i ta tlakuka ivi swi va durhela, kasi na vatirhi vo fambisa mabazi va lava ku hola lembe na lembe mali yo tlakuka so hi swona swin'wana leswi endlaka ku hi. hakelo yoleyo yi tlakuka

Do, a va swi kumi hileswaku vona phela va hetelele hi matimba i vadyuhari a va nge koti ku u fambisana ni laha va nga ni matimba na ku khandziya etibazi kumbe leswi swo fambisiwa swa mani na mani. Loko a swo antswa a swi lava va va akela swa vona leswi kotaka ku va nghenisa phakati va nga karhatiwi hi ku khandziya.

Ina, a ndzi ta kota ku va pfuna. Loko ndzi ehleketa hi nawu wa nsuku un'wana na un'wana loyi a lavaka swo karhi u swi endla hikwalaho ka leswaku na mina ndzi ngo lava ku pfuniwa hi ra mundzuku hi ndlela yoleyo ndzi nga kota ku pfuna un'wana na un'wana loyi a lavaka ku pfuna leswi na mina ni nga ta lava ku pfuniwa mundzuku.

Loko ko va na switirhisiwa swa vona leswi nga akeriwa vadyuhari swi famba swi tika vona ntsena hi nkarhi lowu faneleke swi nga va pfuna va kota ku ti yimela mavona hi voxe.

Ra olova ri endla layini yi nga vi yikulu naswona u nga tshami lahaya nyangweni wa tibazi hileswi u ndlulaka u qoka u famba. Kasi loko u tirhisa ta timali u fika u yima va languta cinci vo vona timali so swoswoleswo a swi olovi kasi loko i tirhisa tikhadi swi endla swi olova.

Ti tirha hi ndlela ya kahle leyi tsakisaka leyi yi pumbaka nkarhi kumbe ku tirhisiwa ka mali. Loko u fika ka bazi wo vhela u xi vekelela xi rila leswaku hayi u hakerile u vi u ndlhula ku nga ri ku tshama nyangweni u hakela mali sweswo swi nga ha teka nkarhi.

I ntiyiso a ndzi ta ri tirhisa, sweswo swi endla i swilo swi olova tanihileswi ri hi endlaka i ku u cloka u ndlhula ku nga ha ri ku khoma timali, u tshama lahaya nyangweni va langutana na ti cince so a smart card lexi kumbe e thikithi leri ri endla u kota ku ndlhula hi ku olova.

Mintlhontlho leyi va ka kona hileswaku u fanele ku tshamela ku tsundzuka ku ya tlhela u ri tatisa smart card. Van'wani va ta tisa ra vhiki van'wani va ta tisa ra n'hweti ku tsundzuka swa ku ri se ku ya kona eku heleni u nga ha va tsutsuma u tatisa hi yona mintlhontlho leyi va ka kona.

Mina a ni ta kombela ku layani ka vukorhokeri lebyi bya mabazi lava nga khoma tibazi leti, mina a ni to va kombela ku va veka ma security nakona laya bazini loko ku va na security ebazini ku ta va ku na ku tirha hi ku olova hi ku za loko ku ri ni mulanguteri loyi a langutaka swiyimo swa bazi ku swi famba kahle vanhu a va deleli va xiximana va nga ha chava ku endla swilo swo biha.

Hi leswi va tirhaka hi vanhu, loko u famba hi bazi u khome vutomi bya vanhu hi yona ndlela va faneleke ku wisa va sungula ku driver na va refresh. Ndlela yoleyo u ta endla ku vanhu va nga le ebazini va fika va ri kahle makaya.

Hi leswi un'wana na un'wana nyamuntlha hi tifambela hi timovha ta vona ni tibazi mathekisi kambe a swi toloveleke ku famba hi swihahampfhuka hi yona mhaka se lava tirhaka hi swihahampfhuka se va kokela ndzhaku hileswaku un'wana na un'wana i tifambela hi ya hina movha.

Swilo swo tala swi tlakusa timali loko ku hela lembe hi ndlela yoleyo hina wona mabazi ma swi vona swi faneleke ku endla tano va nga ha salela endzhaku sweswo swa va vavisa vakhandziyi hileswaku eka vona emitirhweni timali a ti tlakuli a ti tlakusiwi kambe swakudya mabazi hinkwaswo swa .

Dooh, a ni voni swi fanelekile ku va swi endleka hi ndlela yoleyo hikuza na vona i vana loko a ko va na vathori lavakulu kumbe lava fanelekeke ku kongomisa vana a swi ta antswa hikuza na vona vana loko u ri n'wana wa xikolo u hleketa swilo swa vutsongwana kumbe swilo swa vu vana hi yona mhaka swi fanerile ku va vadyuhari lavakulu va kongomisa vana.

A swi kona leswi ni nga ta swi endla handle ko tivisa maphorisa sweswo hi swona swi nga ta ndzi pfuna ni nge n'wi tsutsumisi munhu yelweyo hikuza laya kona ni nge swi tivi swi nga ha endleka hala i na vanghani kumbe ikhome leswi vavisaka munhu hi ndlela yaleyo na mina ndzi kuma ku vaviseka so ndzi nga n'wi tshika ni vikela maphorisa.

Ndzi nga ha fambela ekule na patu ivi ni tiyiseka ku movha yin'wana na yin'wana leyi taka ndza yi vona ivi ndzi kota ku yi balekela sweswo swi nga ha hlayisa vutomi bya mina.

Leswi endlaka swihambana hi la ka ku hakela ka ku humesa timali leti hileswaku ri Intercape yona ya antswa eka mabazi man'wani ya kota ku ku fambisa loko u ta ve u yi bukhe hi nkarhi wa kota ku u kuma hakelo leyintsongo ku nga ri leyikulu swi nga fani loko wo yi hakela kwala na kwala kumbe u lava ku khandziya sweswi hi ndlela yaleyo yi ta ku durhela.

Leswi antswaka hikuva u vutisa lava tirhaka hi tona tibazi kumbe loko wo bukha online swi ta kota ku wu ku pfuna loko u nga n'wi nyika mali yo fikela kwihi n'wana wa wena ni loko wo ya kona laha ku tirhiwaka hi tibazi ivi u vutisa leswaku ri kusuka Mpumalanga u ya eGauteng kumbe kusuka ka xifundza lexi u ya ka xifundza e xin'wani u nga n'wi nyika mali muni na ku mu khomisa yin'wani phoketini.

Ku ri xava hi inthanete swa olova hileswaku ri a wu yi u ya teka layini kambe wo tiendlela swona efonini ya wena kumbe ka khompyuta ya wena sweswo swi nga ha ku olovela ivi u kuma leri chipeke ethikithi hi leswi u nga ri bukha eka inthanete.

Swona swi hlayisekile nakambe a swi hlayisekanga leswaku loko u famba hi yona bazi navusiku timovha a ti talanga lomu mapatwini ti famba hi ku tshunxeka na tinghozi a ti nge he vi kona kambe swin'wana leswi swi endlaka swi nga hlayiseki hileswaku loko u famba navusiku ngopfu swigevenga swa kota ku kuma movha yeleyo ivi va tekela hinkwavo va khandziyi la na bazini.

Leswi a ndzi ta swi endla epatwini i ku lehisa mbilu hikuza un'wana na un'wana i chayela kumbe i famba hi movha hi ndlela leyi a lavaka yona so ku papalata tinghozi hosi kumbe ku vaviseka a ndzi ta lehisa mbilu ivi ni famba hi ndlela ya ya patu kumbe xipidi lexi pfumeleleke epatwini hi ndlela yaleyo ni ta sirhelela van'wana.

Loko ko lunghisiwa mapatu ngopfungopfu eka ti-potholes swi nga endla ku vanhu va hlayiseke hileswaku loko vanhu va balekela ti-potholes va ya kumana na van'wani kumbe va nghena ka lane leyi va nga fanelanga va nghena eka yona ivi va kumana na tinghozi kasi swin'wana loko wo famba hi xipidi lexikulu lexi pfumeleleke i xa patu u kumana na pothole movha ya vaviseka ivi yi balekela ka tlhelo rin'wani hi ndlela yoleyo ri nga ha yi nga ha kuma a movha yin'wana kumbe yi kuma munhu loyi a tifambelaka ivi va vaviseka hinkwavo.